U vha na mvelele dzavhuḓi sa izwi ikonomi ya Afrika Tshipembe yo vha i khou tshimbila zwavhuḓi sa izwi vho vha vho ḓala, vha khou renga, vho buka dzi hodela vha khou tshimbila vha tshi dalela fhethu hunzhi ende vha tshi shumisa masheleni vha ḓi renga na zwithu zwo humela nazwo hune vha bva zwo sia ikonomi ya Afrika Tshipembe i fhethu havhuḓi nga maanḓa.

Ndi vhona zwi tshi ḓo thusa vhaswa nga nḓila yavhuḓi sa hezwi zwi tshi vha gudisa u vha na vhuḓifhinduleli vha tshe vhaṱuku hone na u ranga tshikwati or thimu or gurupu vha tshe vhaṱuku, zwi ita uri vha vhe vharangaphanḓa vho vhibvaho vha matshelo.

Zwo leluwa sa izwi hu tshi itiwa zwa mitambo kha khalaṅwaha iṅwe na iṅwe, mitambo i vha i hone i fhambanaho sa bola ya milenzhe, bola ya zwanḓa na golufu.

Ee ndo no vhuya nda kopela kurahele kwa ṱhaho ku sa thithisiwa nga mutambi ane a vha Christiano Ronaldo nda lingedza nda i kona.

Mutambi ane nda mu funa wa tshifhinga tshoṱhe ndi mutambi ane a vha Cristiano Ronaldo wa u bva ngei Portugal o no tambela ngei Saudi Arabia kha thimu ya Al'Nassir. Ndi mu funela uri u ya kona bola ane o ḓidededza, o ḓivhudza khayo, yo mu bvisa vhusiwanani ende o omelela khayo. U a i ṱhonifha sa mutambo u fhira vhathu vhanzhi.

Nṋe ndi funa mutambo wa bola ya milenzhe, ndi u funela uri u kuvhanganya vhathu vhanzhi ra hangwa nga mathada, ra pembela, ro sedza kha tshithu tshithihi ri vhanzhi.

Ndi mbekanyamushumo yo ḓo ri musi zwikolo zwi tshi bva vhaswa vha wanale vha mudavhini, vha tambe bola. Zwe zwa ita uri vha bve kha vhutshinyi na nga mafheloni a vhege hu vha hu na mitambo ya dzi bola ine ya ita uri vha ṱuwele kule na vhutshinyi.

Hezwi zwi sika nga maanḓa zwikhala zwa mishumo zwinzhi saizwi hu tshi vha hu khou ṱoḓea vhathu vhanzhi nga hetsho tshifhinga uri vha ḓise tshumelo vhathuni ngauri hu si na tshumelo mitambo i nga si bvelele zwavhuḓi. Zwi thusa vhaswa uri vha wane nḓivho nga ha kushumele.

Ndi vhona zwo no ṋea Afrika Tshipembe tshifanyiso tshavhuḓi ngauri ro kona u swielela vhathu vha dzi tshaka dzo fhambananaho vha tshi bva mashangoni o fhambanaho. Zwino uri vhathu vho no funa vhathu, hone ndi vhona zwi tshi ḓo thusa ikonomi tshifhinga tshiḓaho ngauri vhathu vha ḓo dzulela u ḓa u dala, u vhona shango ḽashu.

Izwo zwi thusa vhatambi uri vha sumbedze zwikili zwavho hune vha nga kona u ḓiwana vha khou sainela kana u tholiwa nga thimu khulwane dza mashangoḓavha hone khamphani nadzo dzi a bvela, dzi a wana tshikhala tsha u ḓisumbedzisa zwine dza ita ḽifhasini.

Ndi muṱaṱisano wa zwa u gidima na muṱaṱisano wa bola ya milenzhe.

Muthu a nga dzhia zwa u tamba dzi game kha khompyutha a thoma u dzi rentisa uri vhathu vha ḓe vha tshi renta u tamba dzi game idzo. A wana tshelede ngazwo.

Ndi vhona u nga ri zwi itiwa ngauri vhagudi vha vha vho ḓalesa tshikoloni lune vha nga si kone uri vhatambe vhoṱhe saizwi hu sa ṱoḓiwi vhathu vhanzhi vhanzhi kha mitambo yo fhambananaho.

Ee izwi zwi nga vhuedza mabindu a no nga dzi hodela, fhethu ha u ḽela zwiḽiwa dzi restaurant na fhethu hu no nga dzi ZOO hune vhathu vha ya vha vhona hone zwipuka, zwa engedza ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe uri i hule.

Ndi vhona vhaswa vha tshi hula vha na vhuḓifhinduleli lune vha a kona u ṱanganedza if zwithu dzi sa khou tshimbila nga nḓila yavho ngauri vha vha vho zwi guda mitamboni.

Ndi musi ri khou tamba na thimu ya kha tshiṅwe tshikolo yone i ḓivhelwa uri a i kundwi, ha swika he riṋe ra i kunda vhe lwa mangadza na vhathu uri zwo itisa hani hani ngori evha a vha ḽiwi.

Ndi uri u songo tshilela u takadza vhathu mara iwe muṋe.

Ndi ya uri vhaswa vha a ṱavhanyedza u nyama hone muhumbuloni vha vha vho lavhelela uri vha ḓo ita tshelede nnzhisa nga tshifhinga tshiṱukuṱuku ende bindu ḽi saathu hula. Zwine vha nga tea u kunda ngazwo ndi uri vha tea u konḓelela vha alusa bindu ḽavho nga zwiṱuku nga zwiṱuku. Ṅwana ha bebiwi na u tshimbila.

Ndi uri fhethu ha mitambo zwi tshi fhaṱiwa u ṱoḓea fhethu ho no ḓo vha hu na luvhanḓe luhulu ende luvhanḓe luhulu wanala kule na vhupo, ndi ngazwo zwi tshi fhaṱiwa kule.

Ndi nga thoma nga u fara thabelo musi vha saathu takuwa.

Milayo ndi ya ndeme kha mitambo ya vhana vhaṱuku, i thusa uri vhana vha kone u ḓivha nḓila ya kutshilele hone vha sa sokou ita nga tshiṅwe na tshiṅwe. Milayo i dovha ya thusa uri mitambo i vhe na ndango.

Nṋe ndi vhona u nga vha zwi sumbedza ngo u ḓisa zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi ya tshizwino fhethu ho no shumiselwa hone, hone futhi ha dovha ha naka vha ḓisa na ṱhogomelo yavhuḓi.

Zwo sia kilasini hu na phambano nga murahu ha musi thimu ya vhatukana ya mitambo ya milenzhe ya bola i tshi kunda ya swika he ya itelwa vhuṱambo ha uri yo kunda ngeno ya vhasidzana yo kundaho kha mitambo ya zwanḓa i songo itelwa vhuṱambo.

Ee ndo no vhuya nda ṱalela mutambo u ngaho oyo musi hu khou tamba thimu ya Mamelodi Sundowns na thimu ya Kaizer Chiefs. Thimu ya Kaizer Chiefs yo vha ya nyadzisea uri i nga si kunde Mamelodi Sundowns mara ya swika he ya fhedza i tshi khou kunda ya wina ye fhedzisela i khou tamba kha makhaulatshele ya fhedza ngo wina. Mara ho vha ho thembiwa uri hu ḓo wina Mamelodi Sundowns ngori ndi yone yo no konesa, ho nyadziwaho Kaizer Chiefs mara ya fhedza yo kunda.

Mitambo i fhungudza vhutshinyi vhuponi hanga ngauri vhaswa a vha tsha kona u wana tshifhinga tsho ṱwa vha khou ya nṱha na fhasi na zwiṱaraṱa ngauri vha vha vha khou tamba mitambo nga hetsho tshifhinga. Vha tshi fhedza ḽi vha ḽo kovhela lune vha tea u ṱuwa mahayani vha ya u awela vha ṅwala dzi homework vha eḓela.

Ee ndi vhona mitambo ya kha inthanethe yo lugela muvhili wa muthu ngauri u kona uri u i tambe u huṅwe na huṅwe hafha ḽifhasini hune wa vha hone zwi sa ṱoḓe uri bve nga muḓi wa hau u ṱambela huṅwe na huṅwe hune wa vha u hone.

Ndi wa bola ya milenzhe u ngaho wa FIFA na wa u thuntsha kana une wa vha wa .

Ee ndo no ḓiwana ndi tshi khou tamba dzi vidio games honeha tshenzhemo yanga yo vha yavhuḓi ngauri dzi a borolosa, dzi a ita uri u dzule na vhaṅwe no sedza tshithu tshithihi ni tshi khou tamba ni khou ḓiphina honeha zwi a ni gudisa na uri vhaṅwe vhathu vha tshilisa hani nahone dzi game dzi itisiwa hani.

Tshenzhemo tshanga kha u tamba dz video games a tshi tou vhesa tsha nṱha, ndi tou vha muthu ane a kona u tamba lwaa mathomo nahone ono pfhesesa matamele not ono tamba lwa nṱhesa lune a nga kona u kunda kha muṅwe na muṅwe hone mara ndi a dzi pfhesesa uri zwi tshimbilisa hani.

Vhathu vha ya dzi inthanethe cafe uri vha kone u tamba mitambo ya kha inthanethe kana vha tou shumisa dzi founu dzavho khathihi na dzi khompyutha dzavho vho dzula mahayani avho vhone vhaṋe.

Ndi nga ṱuṱuwedza muthu ane u wa ṱoḓa u tevhelela buḓo ḽa u reila maṱiraka a u endedza zwithu a u ya kule na tsini uri a tambe gaimi yo no pfhi Euro Truck, honeha ara a tshi ṱoḓa u tevhela ḽa bola kana a tshi funa bola, ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a ṱambe geimi yo no pfhi FIFA honeha arali a tshi funa zwa u gidimisa goloi ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a yo tamba geimi kana mutambo wo no pfhi Need for Speed.

Musi ndi tshi tamba game kha inthanethe ndi vha ndi khou shumisa khompyutha na joy stick yo u tamba ngayo.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komelela tshikirini saizwi zwi nga mu vhaisa maṱo arali a dzulela u tshi komolela honeha a songo ambara na mangilasi a maṱo. Zwi ṱoḓa uri ara a khou fhedzesa tshifhinga a vhe o ambara mangilasi a u tsireledza maṱo.

Tshifhinga tsha u takadzesa tshe nda ḓiwana ndi khatsho musi ndi khou tamba dzi game dza kha inthanethe ndi musi ndo dzhenelela iṅwe ya mitambo ri khou tamba na vhathu vha mashango ḓavha ri tshi khou shumisa dzi nyambo dzashu dzone a ri pfhani, muṅwe na muṅwe a khou shumisa dza shango ḽa hawe zwi tshi kho seisa nga maanḓa. Hu no ri na game ye ra vha ri khou tamba ya u thuntshana nayo i tshi khou seisa na nga mitzhemo ye vhathu vha vha khou ita musi vha tshi thuntshiwa.

Vhana vha vhuponi ha hashu vha vhatukana vhanzhi vha tamba bola ya milenzhe musi vha tshi bva zwikoloni, a si kanzhi vha tshi vha vha khou imbelelela, vha imbelela nga maanḓa ara vha khou yo tamba vha tshi ṱaṱisana na vha vhupo ha nga kule kana ha tsini vha vha vha khou imbelelela nyimbo dza bola, huweḽeḽi huweḽeḽi huweḽeḽi sa dzedzo.

Mitambo ye nda i tamba musi ndi khou aluwa ndi mitambo i ngaho i tevhelaho, bola ya milenzhe, zwa u gidimedzana khathihi na migidimo ya mbambe na mitambo ya mudzumbamo.

Ndi mitambo i ngaho ndode, miravharavha honeha na khadi.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga kana tshikhala tshilapfhu a khou tamba mitambo kha ṱhingo ngauri u dzulesa wo fhedza tshifhinga wo ṱalela tshikirini tsha founu a si zwavhuḓi kha maṱo a muthu. Honeha a si zwavhuḓi na kha muvhili wa muthu ngauri u fhedza tshifhinga tshilapfhu o dzula nga kudzulele kuthihi uḓo wana malofha a sa khou tshimbilisa zwone honeha zwi tshi khou vhaisesa na maṱo arali a sina mangilasi o tewaho. Zwi dovha zwa ita uri na vhathu vha bvafhese u shuma ngauri vha vha vho no ḓowela vho dzula vho ṱomolela maṱo kha tshikirini.

Ndi a kona u shumisa puḽatifomo i nonga Facebook u tamba mitambo online, honeha na puḽatifomo ya Play Station naya GTA nda tamba mitambo online nga kha khathihi na dziṅwe dzi mitambo nga kha dzi apuḽikhesheni dza hone.

Ndi geimi ya Ludo, ndi geimi ya FIFA, ndi geimi ya need for spend, na geimi ya gta mbuyelo dzine nda dzi wana ndi dza uri ndi a kona u tamba na vhathu vha kha maṅwe mashango vhane thi vhaḓivhi honeha ndi dzi a borolosa.

Hai athi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu online musi ndi khou tamba mitambo online ndi tshi fhedza u tamba ndi abva khazwo.

Nṋe na khonani dzanga geimi ine ra funesa u i tamba online ndi geimi ya fifa, ine yavha geimi ya mutambo wa bola ya milenzhe. I thusedza u khwaṱhisedza nau fhaṱa vhukonani hashu ngauri ria swika hune ra vha ri khou tamba na vhaṅwe vhathu ri sa vhaḓivhi honeha ri tshi khou eletshedzana uri afha muthu u fhirisa hani hone u itisa hani uri a kone u wina uri aye phanḓa hone ria tikedzana ria eletshedzana.

Masiandoitwa ane anga bvelela kha laptop musi ho dzhenisa geimi dzo kalulaho khao, ndi uri iḓo thoma u shuma ngau ongolowa zwine zwa ḓo ita uri na dziṅwe dza dzi geimi dzine nda vha ndi khou nyaga u tamba dzi sa tsha itisa zwone saizwi dzi ḓovha dzi khou ongolowa dzi khou salela murahu.

Yau thoma ndi vhona hu khaedu ya nethiweke ngauri tshiṅwe tshifhinga ia shavha kana u ngalangala u songo lavhelela, honeha na muḓagasi nawo uya shavha u songo lavhelelea. Zwa kombetshedza uri zwithu zwau zwi tsime sa izwi u tshi ḓovha usina muḓagasi. Tshiṅwe tshithu tsho no tsha vha khaedu khulwanesa ndi data sa ezwi uri u tambe mitambo online zwi tshi ṱoḓa data ende zwi tshi shumisesa data nnzhi, hu nori data dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe dzi tshi ḓura nga maanḓa i vha khaedu uri u ḓi wane u khou tamba mitambo online u tshi khou ḓiphina ngauri data dzi a ḓura.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a khou tamba mitambo online ndi musi a khou tamba na muthu wa iṅwe tshaka lune u wa swika hune a seṅwa a sa zwipfhi kana a khethululiwa nga ndavha ya uri ene u lukanda lu sa fani na houḽa muṅwe zwine a si zwavhuḓi.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele mutambo wa bola ya milenzhe, sa izwi u sina khombo kana zwa mavili kana zwa u shumisa zwigidi ahuna vhugevhenga khawo u ṱuṱuwedza vhathu uri vha kone u shumisana honeha ahu ṱoḓi muthu are na mbiti.

Kha luṱingo lwanga mutambo une nda dzulela u tamba ndi mutambo wa ludo, u nthusa arali ndi khou borea uri ndi kone u tamba tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe arali husina tshine nda khou ita, u ita uri ndi kone u humbula uri vhutshiloni muthu u tea u tshila ana puḽane ya matshelo hu si ri a sa khou sokou tshila.